Kgetlho la ntlha, ga ne ke pagama sefofane, ke ne ke tshogile thata. Ke ne ke ya lefelong la ga Durban.

Se ke se palame, sefofane e ne e le toro ya ka lenna, empa ga se ke se palame.

Se a ka se dirang ke go kena internet-te, duela di ticket-e mo teng, a fitlhe ka nako, sefofane se ka nne se tsamaya, a fitlhe ka ura before sefofane se tsamaya. La fitlhela Nigeria, tshwanetse a be le di passport-o tsa gae, tse e leng mo seemong se se right-e.

Sengwe se ke se ratang ka dibese mo toropong e ke leng go yona, ke ka gonne se na le, di na le seterata sa sone se e se dirisang.

Ga ke eso lebagane le mathata ka go dirisa kgotsa go reka karata eno e e botlhale e e dirisiwang fa go palamiwa dibese

Ke ka gonne mo go ba mokgweetsi o o siameng wa bese, ga e turi thata, e berekisega bonolo.

Fa badiri ba dibese ba strike, dibese ga di tsamaye. Seo se amanya babereki, le gore le bone ka nako eno ba ka se fitlhe mmerekong ka gore dibese ga di bereke ka baka la strike.

Di thusa babereki ka gore ba fitlhe ka nako ko mmerekong, ke ka gore di tsamaya ka nako e dirileng.

Ke kile ka siwa ke bese ka gonne ke ne ke sa sheba nako. Ka fitlha laat fa bese se e tsamaile. Ke ne ke tlameile gore ke emele bese e nngwe.

Ga ke eso kopane le sengwe se se joalo.

Dibese di ka se kgone go tsamaisana mo ditseleng tse dingwe le dikoloi, ka gonne di ka se tsamaisane sentle. Bese e kgolo ke ka gore ba di diretse ditsela tsa yone, di metseng ya yone.

E nkama ka gore dibese di kwa tlase thata, ke a thusega ka gore ke kgona go fitlhela mmerekong le e nfokoletsa le dingwe tse dingata.

Ga gona sepe se se kgotsofatsang.

Seo ga sa siama, ka gonne dibese e ne e le tsona tse di sa tureng se ke tla dirisa ditekesi.

Ee ke tsela e e tlwaelegileng go tsamaya mo lefelong la ka.

Ee, ke a wa itse matshwao a leng mo tseleng. Go na le matshwao a a bontshang gore ba dinao batsamaea mo gona, le a a bontshang gore ba dinao ba tsamaya fa, le di-line tse ba di dirisitseng mo straat-eng tse di bontshang gore ba dinao ba ka tsamaya fao.

Dikotsi tse di ka tlhagang ke gore motho a thulwe ke koloi, kgotsa a gobale, sa bona go dula ntse ba shebile fa ba tsamaya le mo ba tsamayang.

Go tsamaya ka baesekele, go raya gore o feta ditseleng tse dingata, tsenang le bo dikoloi, ga go a siama thata ka gore o ka thulwa ke koloi kgotsa o gobale.

Ke ka gonne batho ba ka ifetela fela le fela, dipone di sa bereke bosigo.

Go kotsi thata go tsamaya phakela fa pula e na, ka gonne dingata dilo tse o ka se di lemogeng fa o tsamaya pula ena.

Bokebekwa bo nna bontsi thata ka gore, fa o tsamaya ka dinao, mare o le tsamaya o le mong, le fa o tsamaya ka baesekele lone le o tsamaya o le mong. Dikebekwa di kgona gore di go tshware ka gonne ga gona motho yo a tla go thusang.

Batho ba na le mebila e ba e dirisang, e ba e ratang ka gonne ba bona e ba siametse, e ba fitlhisa le ka nako tirong.

Fa ba go utsweditse baesekele, go tshwanetse go botsisa batho ba ba neng ba le gaufi le yone, gonne ga ba e bona fa se ba e utswitswe. O tshwanetse go dira sengwe sa gore o kgone go fitlha tirong, se o ka se berekisang se ka, se se ka go fitlhisang tirong.